Go le gantsi mo setsong same, mosadi o tshwanetse go apara borokgwe kapa sekete monna o tshwanetse go apara borokgwe. Mme di ile tsa fetoga ka mengwaga e fitileng, gonne re ne re bona mosadi apere borokgwe, mme a thoma go apara le go hutshe ya go sireletsa letsatsi.

Eya moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e tlotlegang jaaka di porofense, gonne go bontsha gore setso le moaparo wa setso di sampane kgotsa di sa tlotliwa ka nako ya gompieno.

Moaparo wa setso wa basadi o ke nagana gore o montle ke wa Mapedi, gonne ke mebalabala e farologaneng mme mebalabala ya teng e ya kgatlhisa mme ya fatlha e be

Eya di a rotloetsa gonne go le gantsi bana ba gompieno ba apara diaparo di khutshwane, mme ba bontsha matswele le dilo tse di sa tshwanelang go bontshiwa. Motho wa mosadi o tshwanetse go apara moaparo o motelele go fitlha tse a di

Fešhene, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha ka mebala gore, motho o ke wa setso sefe. Mme fela tseno di na le so ne mo go bontsheng dingwao, ditumelo, le tsela. Tseo go le gantsi re le batho re na le mebala, e e leng gore diaparo tsa setso tsa rona di tshwanetse go rutiwa ka mebala eo go bontsha gore o wa setso sefe.

Mosadi fa a nyalwa o tshwanetse go apara mosese kgotsa dikete le tuku go bontsha gore ke mosadi wa monna yo mongwe, mme mesese ya gage le dikete tsa gagwe o tshwanetse di bontshe botelele, go bontsha gore o tlhompha mmele wa gagwe. Le gore o tlhompa monna wa gagwe jaaka

Diaparo tsa setswana. Go le gantsi di dirwa ka letlhaka le le tshweu kgotsa le le phepa, dikobo tsa setso, ditlhako le dikgao, dipolokelo tse di kgatlhanong. Mme fela maina a meaparo a setswana ke lekgetho.

Kamano ya setso le diaparo tsa basadi e bolokwe ka gore diaparo di bontsha seriti, boitshwaro, boitapoloso, maemo le go boloka le go fetisa setso mo setšhabeng sa batswana.

Ke di leba, e le dilo tse pedi tse di farologaneng gonne gompieno, diaparo tsa fešhene ga se gantsi ba dirisa masela a setso go roka diaparo tsa fashion e ya gompieno. Ba dirisa masela ka kgotsa setso sa basweu go rukisa fešhene ya gopieno.

Basadi ba setswana ba rwala diaparo ka tsela e e sekang maemo go na le bogologolo. Ka bokhutswane mekgwa ya, moaparo wa basadi, e farologana go latela bogologolo, boemong ba setso le le diaparo tsa setso di na le seabe ya go ruta go supa seriti le go fetisa setso. Mme ditso di farologane di tlhotlheletsa ka tsela ya mebalabala yona.